Molweni, nguNdoda Buhlalu lo othethayo apha. Mandiphawule nam apha kule ndima. Into eyenzekayo ezilalini ulutsha luzinikele kakhulu kwiziyobisi nasetywaleni kwaye ke into ebangela ukuba kude kube njalo abantu abanalo ulwazi oluninzi ngokutyala kwaye nengxaki ababanayo yingxaki yamanzi nengxaki yembewu. Ndiyacinga ukuba kungake kube khona izeluleko okanye iindlela abantu abangafundiseka ngayo ungakhona umehluko omninzi ongenzeka ezilalini, ulutsha nalo lungaxhamla.

Abantu abanintsi abathe baxhamla ekufumaneni imihlaba abasakwazi ukuba bahlukane nayo ngolo hlobo ngoba sebe zixelele ukuba yiyona nto abaphila ngayo kwaye ayikho enye into abaphila ngayo. Ngoku ke uMzantsi Afrika xa ufuna ukubuyisela imihlaba ngempumelelo, kukuba kube khona uhlobo azokwazi ukunxephezela ngayo abantu okanye abanikeze uhlobo lokuba bakwazi nabo ukuziphilisa emva kwaloo nto.

Kukho iindawo apho amanzi enganqabanga kakhulu ngaphantsi komhlaba. Ukuba siyakhumbula kakuhle kudala kwakukhona iindawo kwakuthiwa ngamaqula apho ke kwakuye kube khona amanzi. Kule mihla yangoku ke kukho izinto abazibiza ngokuba zii-borehole. Ndiyacinga ukuba yeyona nto ingakwazi ukuncedisa leyo ukuba amanzi abe khona kuleyo fama leyo ezobe iqalisiwe ngelo xesha, nangona ke idinga imali eninzi loo nto. Nokuba nomshini okwazi ukutsala amanzi xa ngaba kuthiwa utyale intsimi yakho ikufitshane nomfula uyakwazi ukuba utsale loo manzi nge-generator.

Amathuba wona abakhona xa uzimisele ukuwafumana. Kangangokuba ke ndiyacinga ukuba urhulumente kumaziko wezolimo zikhona ii-program okanye iinkqubo ezikwazi ukuthi zixhase abantu abasebatsha abakwazi ukufikelela kuzo nabazimisele ukufikela kuzo kwizinto ke ezifana ne-funding ngesiXhosa, ngesirhanuka isilungu. Kwaye ezo zinto ezo zizinto ezithi xa uthe wazimisela uqale ube nawo amathuba okufundiswa ukuba kusetyenzwa kanjani. Emva koko ke kungaba lula ukuba uzivulele eyakho ivenkile ethengisa izinto ezityaliwe.

Iigusha zezona zilwanyana zingenangxaki kwaye zizilwanyana ezilawuleka kalula. Abatshana ke into endingabalumkisa ngayo kukuba xa bengena esibayeni bangazilimazi ngezikhonkwane ezibethelelwe emaplangeni bangazilimazi ngamazinki. Kwaye ke basoloko bezijongile kwizinto ezifana noodyakalashe xa bethe bayokwalusa emasimini. Ezo zinto ke zizinto ke nathi sakhula sizixelelwa ukuba kufuneka ngalo lonke ixesha usoloko ujongile uba kwenzeka ntoni na ekufitshane nawe nezilwanyana ezo ke ezizigusha ohamba nazo.

Apha ekulimeni uye ube ngumntu ofundayo kwaye uyazilungiselela kodwa ke zikhona iimeko ongakwazi ukuzilungiselela ezifana nesivuno esibi. Eso ke akekho umntu orhalelayo ukuba naso isivuno esibi. Kodwa into yokuba uhlukanise isivuno esihle nesivuno esikumgangatho ongomnye. Xa sithatha esikumgangatho ophantsi siwubeka, sizibeka ecaleni, senzela ukuba kungabikho uphazamiseko xa ngaba ke sesithatha esikumgangatho ophezulu siyothengisa. Senzela nabantu xa bezothenga bakwazi ukubona umehluko phakathi kwezivuno esinazo.

Akukho lula ukuvuna kwiimeko ezifana nokuba kube khona imvula. Okokuqala akukho lula ukubona esona sona sivuno osifunayo kwaye ukuba kukude nasekhaya apho uzofuna khona izinto ke izithuthi oye uzisebenzise ke ziye zibe nengxaki yokuxinga, ungakwazi ukuba xa sewuthe wagqiba uvuna uhambe ugoduke naso eso sivuno eso. Kwaye ke nesivuno sifuna ukuba uvune xa kuthiwa kutshisa ilanga ngoba zikhona ezinye izinto eziye zifune ukuba zonekwe xa sezithe zaphuma egadini. Izinto ezifana nazo ke iimbotyi nezinye nezinye, ziye zifune ukuhlalelwa phantsi kucingwe kakuhle.